Go tshameka motshameko ya kgaisano go ka thusa ka go gaisana le batho ba bangwe le go dira gore motshameko o nne wa kgaisano.

Go nna teng ga motshameko mo megaleng go ka thusa ka go ithuta dilo tse di ntseng di dira thata, le go dira gore batho ba kgone go ithuta.

Ke dumela gore o ka leka go tshameka motshameko wa League of legends, motshameko o o gatisang le go thusa ka go dira tshweetso ka fa tlase ga bokgone jwa go gaisana le batho ba bangwe.

Di diriswa tsa di-ileketeroniki di thusa batho go gaisana le batho ba bangwe le go dira gore motshameko e nne ya kgaisano.

Metshameko ya se ilektroniki or ya megala o motlhajane e thusa batho, go gaisana le batho ba bangwe le go dira gore motshameko e e nne ya kgaisano.

Gore motho a tshameke metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka go fela a nne le founu le yone inthanete, motshameko le gore e tumme mo inthaneteng ke subway surf.

Motshameko ya mo inthaneteng e ka go dira gore, o nne le kgatelelo ya nako le go sa nne le nako ya go dira dilo tse dingwe,

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore, e kgobokanye dintlha tsa ga go le go di boloka.

Batho ba le bantsi ba na le nako ya mahala bosigo, mme ba rata go e dirisa go tshameka motshameko ya mo inthaneteng.

Motshameko wa mo inthaneteng e thusa batho go kgobokanya le go dira gore batho ba nne wa kgaisano le go itlosa bodutu.

Dikotsi tsa go tsewa dintlha tsa motho ka fa tlase ga tlhaselo, ke dingwe tsa dikotsi tse di ka diragalang fa o tshameka metshameko ya mo inthaneteng.

Batho ba ko magaeng ba palelwa ke go dlala metshameko ya mo inthaneteng ka fa tlase ga go sa nne le inthanete e ko godimo.

Ke ka bopa metshameko ya go ithuta e e thusang batho go ithuta dilo tse di kwa godimo le go dira gore batho ba nne wa kgaisano.

Go tshameka metshameko ka nako e telele, go ka ama matlhale le dikgwetlho tsa batshameki,

Go itshidila mmele go ka thusa batshameki go nne a itekanetse mo mmeleng le go fokotsa kgatelelo ya mmeleng.

Metshameko ya se seng ya bana e e jaaka go lelekisana, go tshameka ka thapo, le go tlola kgati e thusa bana gonne matlhagatlhaga mo mmeleng le go dirisana sentle le batho ba bangwe. Metshameko ya se seng ya bana e thusa bana go itekanela mo mmeleng le mo mogopolong.

Kgati ke metshameko e e rategang mo baneng, e e thusang go itekanela le go dirisana mmogo.

Metshameko ya bana, e ka thusa bana go ithuta dilo tse di kwa godimo ka fa tlase ga go dira dilo ka boithuti.

Batshameki ba kgweetsa balo mo diatleng tsa bona go e kgweetsa mo ntle ga lebala, and-e go tlhokega batshameki bale babedi gore ba tshameke.

Motshameki o tlola mogala o o kgweetsisiwang, ke batho ba le babedi.

Bana ba tshwanetse go tshameka ka boitshwaro, le go latela melao ya metshameko.

Batsadi ba katise le mekgatlho e ka rotloetsa kgaisano e sireletseng e tlhomamisang gore bana ba itse gore ba dira sentle.

Diketo ke metshameko ya setso e tshamekiwang ke batho ba le babedi kgotsa ba le bone.

Batho ba tshameka ka diketo tse di farologaneng jaaka diketo tsa dikgomo, diketo tsa dikgomo le tse dingwe.

Morabaraba, ke motshameko o tshamekiwang ke bana ba le bongwe kgotsa ba le babedi.

Motshameko o ke rutilweng ke Mmemogolo kgotsa Rremogolo ke o amanang le go rutiwa go itirela bokamoso, go tsaya maikarabelo go dirisa maatla ka nepo.

Metshameko ya setso e thusa go boloka ngwao boswa le go rotloetsa go nna seopo sengwe, ke fa ba ithutang dilo tsa bone le ba tlhokomelang.